Molekane wa ka, jwalo ka ha ne se ke o hlaloseditse hore motswalle ya ka ya moholo o mane sepatala kapa setsing sa bookelo. Ke makala jwale ha e le mona ke re ke a mo kgothatsa ke re ke mo otla ka mohala wa thekeng wa video. Hore ke utlwe ntse a ya jwang. Ke elellwa hore ae motho enwana ha sebakeng seo nna ke nahanang o ho sona e leng sepetlele. Motho onwa empa o sebakeng sa motjeko seo ke se tsebang ntho e tenang. Kannete, seo se neng se ntenne ebile seng ferotse maikutlo ka ha ke ne se ke romelletse le tjheletenyana ya senomaphodi hore a nne a be a ye hantle.

Kannete e le hore jwale kannete data e se sebediswa ke nna ke le mong, a ke le nhlalosetseng hantle hore ho etsahetse jwang ka data ya ka ya mashome a mararo, e ke e rekileng hora feela e fetile empa e se e fedile? Ke kopang le mpe le nhlalosetse hore ekaba nyaneng e teng nthonyana e mpe kapa ntho e jang data ena ya ka. Ka ha e le e se e le jwalo, e le mathata e le mona ke re ke re ke a leka, ke re ke re ke ya ke nahana le nkgutlisetsa data ya ka kapa le mfeng airtime eo ya ka.

Matsatsing ana, ka ha jwale re se re sebedisa diselefounu kapa re sebedisa dintho tse hlokang internet-e haholo, data e atisa ho fela ka pelenyana matsatsing ana. Ke a ipotsa ekaba sena se bakwa keng, empa ha ho se seng ntle le tshebediso e mpe ya data. Ke nahana ntho e batlang e bolokehile kapang e nka re bolokelang data ke hore kannete re re tlohelle ho sebedisa ntho tsena tsa ho mamela dintho tsa moyeng, re ke re emise ka ho sebedisa data hampe. Re sebedisetse mabaka a bohlokwa feela.

Ntho e tenang kapa ntho e lekang ka ho fetisisa ke ho fumana o reka data tsatsi le tjhabang le le dikelang. Empa sena se ka qobeha mpotse jwang, ke o arabe. Taba ke hore ha ho hlokahale hore e be sale motho a reka data tsatsi le tjhabang le le dikelang. Empa ho ka kgoneha hore a ithekele data e ka qetang kgwedi ena kaofela, mme e le data e sa feleng. Ke yona eo ke e sebedisang hore ke dule ke tshireletsehile ka nako tsohle e tswe ho reka data mehlaena ha ho kgonehe ebile ho a tura.

Ntho e nngwe e qetang tjhelete kapa e bakang hore e be sale o motho a reka di-data bundles tsatsi le tjhabang le le dikelang, kapa nako e kgolo le e nyane. Ke ena ya ho reka dintho hanyane hanyane. Nnete ke hore seo se qeta tjhelete, empa se ka thibela re se thibela jwang? Ithekele data e tla qhoba kgwedi eo kaofela, ntle le hore o reke data tsatsi le tjhabang le le dikelang, ke ya konteraka mme ke e sa feleng e re tla e sebedisa re le babedi hore re kgone hore re boloke. Re tla batla Wi-Fi router re e kenye mono. Mme re tla boloka haholo.

Theko ya data e bonahala e nyoloha tsatsi le tjhabang le le dikelang, empa ho sa nyolohe moputso letho mosebetsing. Ha ke sheba ka potleng tsa ka, ke bona eka kannete e tlang nthefula ha bohloko hona wa haesale. Ke nahana re theole tshebediso ya rona ya data e re e sebedisang kgwedi le kgwedi. Ke nahana hore re sebedise router moo re tla reka data e le nngwe, e re tla e sebedisa kaofela mme e be e qetang kgwedi re thusa thusaneng ho qeta taba ya ho hloka data.

Ke fumana molaetsa o reng kannete data ya ka ya feela bosiung bo. Empa ntse ke sa e sebedise nako ena kaofela. Ke ipotsa hore ekaba ke taba e re tlo e etsang jwang hore ekaba hwa kgoneha hore le nkekeletse matsatsi kapa jwang. Hoba kannete data ena ka e sebedisa. Kannete, ha ho monate hore e be banyane jwale ke eo e tlo ya le metsi, ke sa fumana le hore nka e sebedisa.

Kannete ho bonahala matsatsing anana ntho e nngwe le e nngwe eo re e sebedisang e hloka data ka ha dintho di se di tsamaya seyalemoyeng. Di sebedisa le internet-e. Ka hoo, data e hlokeha tsatsi le tjhabang le dikelang bophelong ba mang kapa mang. Ke nahana hore kannete kantoro ya mmuso e ka leka hore mohlompe e thusetse setjhaba ka tsela ya hore e ba kenyetse di-Wi-Fi tse sa lefellweng kapa e bang di lefellwa di lefellwa ka theko e tlase.